Ndingaqala ngokhriyeyitha ii-accounts, khriyeyithe i-accounts like Facebook, Twitter, TikTok, Instagram and then after that ke ngoku ndijonge into yokuba ngabana yintoni kanye kanye le ndifuna uba yi-influencer yayo, like i-content yam izawuba based on intoni. And then I start making content ke ngoku and posting kwezi platforms.

Ndingamcebisa into yokuba ngabana makafunde, makathi pick up a book afunde like noba yi-hour or one and a half hour. Thirty minutes, yha, makaqale ku-thirty minutes, thirty minutes abeke phaa ifowuni yakhe athathe incwadi ayifunde ne. And then ke ngoku azipheyise, mhlawumbi athi okay I'm gonna read one book a month then from there ke ngoku abone uba uhamba njani na.

Iingenelelo ezijongene nemidlalo yebhodi is that kwasesikolweni like awupromowuthwa ngolo hlobo. Ayipromowuthwa kwasezikolweni imidlalo yebhodi, ijongelwa as i-hobby njee like zii-game njee. So into iqala kwaphaa esikolweni funeke sizijonge ezi game zebhodi as ispoti kuqala phaa esikolweni.

Yho yayiyintumente yokuqala kaloku ukubanjelwa eAfrika yebhola, soccer the first soccer world cup yokubanjelwa eAfrika and ke ngoku you know Africa mos ngebhola we are so passionate about i-soccer. So yalimanya in the sense that we are a rainbow nation and then ke ngoku ibhola which is intumente emanyanisa amazwe amaninzi yeyokuqala apha eMzantsi Afrika, so yalimanyanisa ngolo hlobo.

Not neccesarily wethu I hardly ever ndibukele ithivi kunye nabahlobo okanye nefemeli yam. Soloko ndisefowuni yam ndiyafunda okanye ndimamele loo nto okanye ndibukele loo nto efowunini yam and most of time ifemeli yam ayikho kunye nam. So andinazo ii-shows endizibukela nabahlobo.

Andiqondi i-social media inayo igalelo ekukhuthazeni ulutsha lube nento oyenzayo yozonwabisa. Kwayona i-social media to them it's a hobby. So ewe, ziba khona ke izinto phaa naphaa like abantu bae-inspired zi-excercise zabanye abantu yonke loo nto leyo, but yona as it is i-social media I don't think ine-influence okanye iyabakhuthaza into yokuba ngabana babe ne-hobby abantu abatsha.

Yho! Mfanakithi akho nto iza lula, akho nto iza lula qhubekeka udlale and then ke ngoku uzame ubone into yokuba ngabana yeyiphi le nto imohlulayo zeziphi ezi tactics apha ebholeni zingohlulayo. And then ke ngoku uziphefekthe. Otherwise akukho nto iza lula and especially emdlalweni. You get better by practising, practising playing okokoko okokoko, and then if you keep the fire burning phakathi kuwe ngalo mdlalo hayi uzawuya kude.

Okay okokuqala ifowuni yakhe during ixesha le-homework ndiyayithatha, ixesha le homework ke it's five o'clock up to six o'clock, five o'clock up to six or seven o'clock. Ndiyayithatha ifowuni yakhe enze i-homework. If i-homework if amanqaku akhe ezifundo awanyuki kwithemu elandelayo, ifowuni akazoyifumana up until anyuke amanqaku abe kumgangatho nam endincumisayo. But ifowuni yona ndiyayithatha qho xa kufuneka kwenziwe i-homework from five o'clock up until six o'clock siqala apho then if amanqaku awanyuki ndiyayithatha ithemu yonke.

Eish mfanakithi, mamela maan le nto ayizi lula akukho nto iza lula apha ebomini nalapha ke imidlalweni akukho nto izawuza lula, nina qha funeke nidibane nefuthelane niyitimu. Nidibane nefuthelane niyitim nithethe ilizwi elinye. Uyabona xa nithetha i-language enye evanayo hayi nizawuhlala egeyimini. Otherwise hade boy, hade maan, qhubeka.

Hayi bo ndithanda uSiya Kolisi, ndithanda uSiya Kolisi not only because of i-history yakhe and where he comes fom nerabhi usuka kuphi nerabhi njee kwayena umgumjita urayithi.